Go ka nna monate ebile nka itumelela seo, gonne ga go le busy ka metshameko, ke gona mo o kry-ang monyetla ya gore o be le batho, o taloke le batho, mme o ithute tse dingwe, tse eleng gore o ne o sa di itse.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse ga golo go tshameka ka namana, gonne re fetsa nako tse dintsi re le mo di founung, ga re sa na le nako ya go tlotla, go rutana tsela le tsela. Ebile metshameko e re neng re e tshameka bogologolo, generation ya nou ga ba sa itse, ga ba e tshameke gobane ba nna ntse ba lebeletse difounu.

Metshameko e o ka e tshamekang ke chess, motshameko o ka o tshamekang ke Ludo, snakes and ladders, and then gape gape go na le motshameko wa di-tin-e, mo e leng gore re ne re dlala ka tennis, go kobilweng di-tin-e, and then go ba le ba babedi, ba eme ka fa le ka fa, o mongwe o tsena mo gare, o nna ntse , ge ba e phosa, ga fetsa, o lokela di-tin-e a mo bucket-eng go fitlha ko bofelong.

Mo nakong ya go na jaanong di-electronic, ee, di a thusa gonne naga ya rona ga e sa sireletsegile, ga e sa phepegile, dikotsi ke tse dintsi, go na le go itimela ga batho, ga bana le di poo. Empa gape go kotsi gonne tsona di ileketeroniki tse ba re trace-a from kwa tsona gonne ba kry-a di-information-e tsa rena mo teng. So maar ka se seng sebaka di ileketeroniki tse di beya bana , ba nna ka mo dintlong, a ba tla le naga, ba ba le nako ya gore ba dire mmereko wa bona wa sekolo.

Ga ke ipuela ka nna, ga go motshameko ope o ke o ratang ka di-ileketeroniki. Di-ileketeroniki ke di ratela gore ke kgona go tsena sekolo online-e, ke kry-e di-skills development courses, ke ithute. Ke di ratela gore di ntlisetsa dilo ka bo gaufi, ka ntle le gore nna ke tswe ke tsamaye ke namele ko batla kitso, e leng gore ileketeroniki e mpha yona ke ikenetse. And-e marabo thata gape ba ileketeroniki, ke gore re di tsere re di beile mo dipelong, mo e leng gore ga e se teng o sa e tshwara, utlwa ka re gona le sengwe se se short-ang, or lefatshe le eme.

Go tlhokega inthanete, go tlhokega founu kapa computer kapa laptop. Go tlhokega di-earphones, go tlhokega space, se e leng gore ga o le ka mo teng, oa itse gore ka mo ke space saka, se e leng gore ke 'ira motshameko waka ka mo teng.

Metshameko ya inthanete e ka go ama ka gore o ka iphitlhela o sa dire selo ka mo ntlong, o nnetse yona o sa dire mmereko wa gago wa sekolo, mmereko wa gago wa kwa mosebetsing o saletse kwa morago, gobane metshameko ya inthanete it's very addictive. Nna go ya ka nna, a go na motshameko o e leng gore ke mmamoratwa for nna, unless e le motshameko o e leng gore o nruta sengwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gobane ke tsela ya gore batho ba ba tlhodileng metshameko eo le bona ba kgone go ikry-ela tšhelete, mogolo. So the more re tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka data, ke the more le bona mogolo wa bona o tsena. So ke yona the main thing e 'irang gore motshameko wa inthanete o batle data go feta dilo tse tsotlhe.

Se se dirang gore batho ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore mo malatsing a gompieno go na le data e re le bitsang gore ke data ya bosigo, so go nne data eo ka se sengwe sebaka, e na le go sa swelela, o sa e berekise. So, ga o tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka yona data eo bosigo, go nna moroba gore ga kgwedi e fela e fele ele gore le wena data ya gago o e dirisitse a wa latlhegelwa ke sepe.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa maphelo a rena ka gore re kgona go dira dilo re ntse mo plek-eng e one. O kgona go bua le batho ba le kgakala, molaetsa o fitlhe ko o tshwanetseng ko teng, gonne inthanete 'ira dilo gore di nne botoka. Bogologolo ne e se teng dilo tseo, gonne ne go sena difounu, go sena di inthanete, sengwe le sengwe se ne se dirwa ka mmele, o ikisa ko motseng, molaetsa o kgona go fitlha sentle ka molomo. So mo nakong ya gona jaanong go bonolo thata ebile go botoka, gonne dilo tse tsotlhe re dira mo inthaneteng, molaetsa o fitlha ko o tshwanetseng, le ba ba lebetseng ba kgona go bona mo inthaneteng.